Ke tla qala ka hore ke jog-e ke nke di-walks, ha nako e ntse e ya e ntse e ya se bile ke tlwaetse ke utlwa hore le mmele le mangwele a se a tlwaetse. Be ke qala jwale be se ntse ke matha ke eketsa di-kilometer tse ke di tsamayang kapa tse ke di mathang.

Ke ya le amohela kaofela le le setjhaba sa mona polekeng ena ya rona. Ntho e ke tla e tshwara kasheko ke hore ne ke batla ho tlo le jwetsa hore ke tlo behella ditlhoko tsena tsa ho dipoleke tsena tsa ho ikwetlisa di loke le tlo kgona hore le lona le ikwetlise jwalo ka batho ba bang haholo re di lokise ke di beheletse ka pele ho dintho tse tshwantse ke di etse pele mona setjhabeng sena sa rona.

Sebapadi sa ka se ke se ratang ke se rata le ho fetisisa ho le ho reng le di-profile picture-ng tsa ka ke yena e ke mo beileng, le founung ya ka wallpaper ke yena e ke mo behileng. Ha ke tseba le hore ho bapala yena o tla ba le teng tsatsing leo ba mo kentse bolong yona eo ya maoto ke ya tseba hore ke tla dula ke shebelle bolo, empa ha le siko ha ke shebelle ke ka mokgwa oo ke mo ratang ka teng.

O sebapadi se hlwahlwa haholo ha o ka kenya kelello ya hao, wa nka energy ya hao wa practice-a hantle. Kgetlong le tlang le wena o tlo kena o tla tshwana le bona empa o se ka nyenyefatseha o se ka wa moya wa itjwetsa hore wena ekaba o jwang le wena o sebapadi se tsebang ho bapala jwalo ka bona kaofela. Empa feela o tshwantse o practice haholo hore lekgetlong le tlang le wena o kgethwe.

Batswadi, ke le bitseditse mona kasheko re tlo buisana ka taba ya bana ba rona ya hore ha ba na dibolo tsa ho bapala ha sekolo se tswile. Taba ena o tlo batla hore ka mokgo ke nahanne ka teng ke hore ha re ka donate-a re le batswadi ra kopantsha disentenyana disentenyana tseo tse re nang le tsona. Ha re specify hore na motswadi a ntshe bokae, empa seo o nang le sona feela seo ka se ntshang kapa haebe o na le yona bolo ha hao o ka kgonang hore o donate-e ka yona mona sekolong hore bana ba kgone ho bapala e ka thusa haholo hobane e tla be e tshireletsa bana bana hore ba se ka nna ba lo bapalla diseterateng kapa ba kene dinthong tse tswileng tseleng.

Bana ba bapalang dipapadi sekolong ba thuseha haholo ha ho tluwa hore ba intsha dinthong tse etsahalang seterateng corruption le ho kena le bo dithethefatsing. Kelello ya bona e kgona ho sebetsa hantle hobane ho na le ntho e ba keep-ang busy ka dinako tsohle and e ba tsebang hore ha re bapala nou tjena, nthwena ka sane e tlo ntswela molemo le concentration ya bona level of concentration. E tshwara hantle le ha e fihla ka di-class-eng hobane ke exercise e thusa haholo hana moo.

Ho ba le kamano le dipapadi tse ding tseo o bapalang le tsona sehlopheng sa hao. Ho a thusa haholo hobane le ya hahana le a rutana tseo wena o sa di tsebeng hobane o tla be o le motjha, o tla be a o ruta yena hore na ho bapalwa jwang, eng, jwang le rutana le ka hlompho le ka ho ikokobetsa le mamello hore le wena o tlo kgona ho hola, o be sebapadi se hlwahlwa le hore le ha o so tlo fetola sehlopha kamano eo o e haileng sehlopheng seo seo se siyang e sale, e dutse ebile o hopole le hore ebe e ntse e tswela pele le ha o sontso o le sehlopheng se seng.

Ho ya bonneteng di-influencer bophelo bo bo ba re bontshang bona ha se bophelo be leng hore bona maphelong a bona ba bophela ke ho promoter feela specific brand yona eo ho tle a kgone ho re batho ba kgone ho reka ntho eo a tla be ka tsatsi leo a e advertise-a.

Mme ke ya kopa hle mme motswadi hore ke kopa o ko nkgutlisetse di-game tsa ka, ke ya tshepisa hore kgetlong lena se ke tla qala ka mosebetsi wa ka wa sekolo pele nka nahana ho lo bapala di-game ke tla qala ka ona, ke o qete pele bese se ke tsamaya ke lo bapala di-game tsa ka ke tseba hore se ke qetile ka ntho tsaka tsa sekolo bolo ha ke sa batla ho kgupisa mme motswadi ke tla etsa betere kgetlong lena ke ya kopa hle ke kopa o nkgutlisetse sona di-game tsena tsa ka mme.